Indlela elula yokucima umlilo endaweni enesiminyaminya semithi, abantu namkha imizi kukobana ubize isicimamlilo. Size, sifike sicime umlilo loyo namkha nawubona kwanga sizokwenzela izinto zastararha kufuze uthathe amanzi ucime umlilo. Uthathe iingubhu zamanzi, ezinamanzi uthele umlilo loyo ukwazi ukuthi ucime namkha uthathe amaswazi amanzi anamakara uwubhule umlilo ukuze ucime.

Awa, isizo lama-ambulance elifunyanwa bahlali bemaplasini alifani nelemadorobheni. Ngombana emaplasini nawubize i-ambulance bonyana izokurhelebha ithatha isikhathi eside bonyana ifike. Ngombana emaplasini kukude nedorobheni begodu emaplasini kukude nazo zoke izinto ezikhona ezingaba lirhelebha kodwana edorobheni nawubize i-ambulance ifika ngesikhathi ngombana isuke iseduze.

Iinhlahla zesintu nazifakwa emtholampilo kufanele zikhambe ziyokuhlolwa ziye kibososayensi bazihlole bonyana zikulungele bona abantu bangaziberegisa na. Nangabe zikulungele bonyana zisetjenziswe nazo kufuze zibe ngamabhodlelo neempakana njengeenhlahla zesimanjemanje. Ukubonisana bonyana zisemthethweni begodu ziphasisiwe bonyana zingasetjenziswa babantu njengeenhlahla zesintu, njengeenhlahla zesikhuwa.

Amarherhetjha emzimbeni womuntu, aberega ukuvikela ukugula okuthiwa marhamu. Kanti amarherhetjha asetjenziswa mumuntu obhujelweko. Ungabhujelwa ngumma, ngubaba namkha abazali bobabili. Ungabhujelwa ngumma wakwakho namkha ubaba wakwakho, kufuze ubilise amarherhetjha uwasele uphinde futhi uwathunyisele ukuze uvikele ukungabi namarhamu.

Ukothisela kulokha nawusebenzisa amarherhetjha wokothela namkha wokuthunyisela ube ngathi uyafutha ngawo, kuthiwa uyothisela. Kanti amarherhetjha atholakala ebantwini ababerega ngesintu, aberegiswa khulu babantu besintu amarherhetjha bonyana bothisele ngawo.

Umtholo emzimbeni womuntu, usiza lokha umuntu nakanetjhukela, isifo ekuthiwa esibizwa ngokobana yisifo setjhukela. Umtholo uyalapha begodu umtholo emzimbeni womuntu ulapha amasotja womzimba bonyana ahlale aqinile.

Indlela engenza bona ama-ambulance angene lula eendaweni zemitlhatlhana kukobana, iindawo lezo kufuze zivule iindlela zazo kube ziindlela ekungakhambeka khona iinkoloyi. Ukwenzela bonyana nama-ambulance nawufuna ukungena kube lula, kungabi kukobana awakghoni bonyana angene ngonobangela wokobanyana akunandlela begodu kufuze kube khona ii-ambulance ezigade iindawo ezifana nalezi zemitlhatlhana.

Umtjhoga ukuze uqiniseke bona ngewamambala kufuze ngaphambi kobanyana unikezwe umuntu ogulako, kufanele uthathwe umikiswe kibososayensi bayowuhlola bonyana umtjhoga lo ulungile bonyana ungasetjenziswa mumuntu. Ufike emzimbeni womuntu umphathe ngendlela ekungiyo begodu ulaphe ukugula lokho okuthi uzowulapha na. Bese ukhani uzokunikezwa isiguli.

Iye, umuntu nakakuthengisela isingasihlahla sokwehlisa umzimba ungakghona bonyana ayokubika emapholiseni ngombana nawungabikiko emapholiseni umuntu loyo angathengisela abantu abanengi khulu isingasihlahla leso. Begodu abantu abanengi bangazithola sele bagula baguliswa yisingasihlahla leso kodwana nawubikileko emapholiseni ukghona bonyana uvikele abantu abanengi.

Ngaphambi kobanyana kwakhiwe imitlhatlhana, kufuze woke umuntu onestandi lapho kubanjwe umhlangano bakwazi ukwenza irherho lokwakha bonyana bakhe njani imitlhatlhana yabo. Kufuze batjelwe bonyana bangakhi imitlhatlhana ehlangene khulu begodu bathi nabakha benzele bonyana kube neendlela ezivulekileko ezizokukghona bonyana kungene ama-ambulance khona azokwazi bonyana abarhelebhe. Ngombana nakunganandlela angeze balithola isizo lama-ambulance.

Awa abobaba abakholelwa emajimeni wokuyelelisa nokufundisa ngekankere yobudoda. Ngombana umuntu nakabambe imihlangano efana naleyo azama bonyana abayelelise ngekankere yobudoda, amadoda matjhatjha khulu. Awayi nasemhlanganweni efana naleyo begodu bathi lokha nabasele basekingeni le babone sekukdala, babone sekumotjhakele bonyana ngabe basale baya bayokulalela kodwana uthola bonyana isikhathi asisabavumeli ngombana sekumotjhekile.

Iqaphozi lisiza isikhumba somuntu nasingekho ezingeni elihle begodu iqaphozi lisiza bonyana umuntu aye kuhle endlini encani e-toilet.

Isitutjhe sihlahla esimila phasi begodu isitutjhe sirhelebha lokha umuntu nakanekinga yesikhumba siyakwazi bonyana siberege emntwini loyo.

Isimane emzimbeni womuntu silapha isikhumba somuntu lokha nasingekho ezingeni ekungilo. Nasinokugula ekubizwa ngokobanyana yi-eczema namkha nasinamalonda namkha nanoma kungibuphi ubujamo obukiso obungekho kuhle. Begodu isimane sirhelebha lokha umuntu nakangayi kuhle endlini encani siyakwazi bonyana simkhulule aye endlini encani ngendlela efaneleko.

I-TB umuntu angayithola lokha nakasebenza eduze nomunye umuntu onayo i-TB ngombana uyakghona bonyana uyirhogele. I-TB uyayithola lokha nawUberegelaa endaweni enethuli njengasemamayini. I-TB uyakghona ukuyithola lokha nawunesifo sentumbantonga begodu i-TB uyakghona ukuyithola lokha nawubhema igwayi.

Amajima angenziwa ukukhuthaza abobaba bona baye emtholapilo kukobana bafundiswe, kubanjwe iimfundo zokobana baziswe bonyana akusiyinto embi bonyana indoda iye emtholapilo begodu akusimahloni bonyana indoda iyokuhlola ngepilo yabo emtholapilo. Begodu kufundiswe nabantu bonyana bangaqaleli phasi amadoda aya emtholapilo ngombana basuke bayela ukuyokufuna ukuphila njengawo woke umuntu.

Ubungozi obungabangelwa mtjhoga womgunyathi epilweni yomuntu bukhulu khulu ngombana imitjhoga leyo isuke ingakahlolwa bonyana ikulungele na bona ingaberega emzimbeni womuntu. Begodu loko kungabanga okhunye ukugula ongaphezu kwalokho umuntu ebekanakho, ingabanga bonyana umuntu abhubhe. Umtjhoga engakahlolwa namkha imitjhoga yomgunyathi iyingozi khulu.

Nangabe ifledzi lilumethe umlilo esitlhorini bese i-pipe lesicimamlilo alifiki, isicimalilo abantu besicimamlilo bazokwenza bonyana bakhandele umlilo bonyana ungafiki ngaphasi kwamanye ama-flat, uzokuvimbela bonyana ungasafiki uqhubekele kwamanye ama-flat kodwana umlilo uzokuphelela.

Abelaphimbumbulo ngobunengi babo, iincwadi lezi zokwelapha bayazithenga. Bazithenga ebantwini abanolwazi ngaphakathi begodu abanye bayakwazi bonyana bazenzele iincwadi lezo, uthole bonyana azikho emthethweni kodwana bona baziphethe, banazo.

Indima engalinywa makhosi lokha nakutholakala bonyana abantu bathengisa isingasihlahla estradeni, amakhosi kufanele ahlawulise abantu labo abathengisa isingasihlahla begodu bangagcini ngokobanyana babahlawulise kuphela ngombana bazokujwayela bonyana nabathengisako bayahlawuliswa, ayikho into eyenziwako kodwana kufanele bayokuvulelwa icala namkha umlando epholistetjhi wokuthengiswa wokuthengisa isingasihlahla.

Abantu bakhetha ukuya eembhedlela zangeqadi kunokobana baye eembhedlela zikarhulumende. Unobangela walokho kukobana iimbhedlela zakarhulumende ezinengi, abantu ababanikeli irhelebho elirhabako kodwana nabaya eembhedlela zangeqadi, bathola irhelebho lezokuphila elirhabako begodu banakekelwa kuhle khulu kuneembhedlela zikarhulumende.

Nange kungathulwa umthetho wokuthi isiguli nasifika esibhedlela, abasebenzi bakhona nabasola ngathi siloyiwe, babe nelungelo lokusijikisa, basithumele enyangeni, ungaba muhle khulu kodwana kufanele isibhedlela sibe nabodorhodere besintu abasebenzisana nabo bangathathi isiguli basise kudorhodera nanyana ngimuphi ngombana abanye abodorhodera bodorhodera mbumbulo, benza kwangathi bayakwazi ukulapha ngesintu kodwana uthola bonyana abakwazi.

Kufanele nabakha imitlhatlhanabo bangasayihlanganisa khulu, ukwenzela bonyana umtlhatlhana munye nawubamba umlilo namkha nawulumatha umlilo, zingashi zoke kodwana nazisahlangene vele umtlhatlhana munye nawubamba umlilo nezinye zizowubamba.

Ngokwazi kwami, isangoma naso simumuntu njengawo woke umuntu kodwana umehluko kukobana sona siphethwe babantu abadala, siphila ngemimmoya emibili, ummoya wabantu abadala nommoya waso. Isangoma kufanele sihlonipheke lokha nawusithola ngendumbeni, sikwazi ukuhlonipha abantu abadala kodwana yokobana kufanele singathwali i-wig, awa, ayikho.

Iye, iinhlahla zokwelapha zibiza khulu kodwana lokho akwenzeli bonyana zithengwe babantu abasuthako kuphela. Zidura ngombana ukuzithola akukho lula ngombana kufanele bakhambe bayozigubha begodu ezinye zakhona zigujwa kude, uthola zigujwa kwamanye amazwe, ngakho-ke ngikho unobangela wokobanyana zidure.

Abantu kufanele bafundiswe ngabantu abaphila nokukhubazeka, bafundiswe bonyana abantu abakhubazekileko benza njani izinto nokobana abantu abakhubazekileko nabo bababantu abafana nathi, umehluko nje kukobana bona banokukhubazeka okuthile.

UMtshweni kufanele angabekwa iinsolo ngombana uMtshweni bekazama ukusapota umuntu othengisako kodwana kwatholakala bonyana uthenge emuntwini ongumelaphimbumbulo, uMtshweni yena bekangazi, bekathi uyasapota. Umuntu ekufanele asolwe, ngumelaphimbumbulo othengisa esitradeni bonyana kubayini athengisela abantu imitjhoga namkha isingasihlahla.

Ilwazi elimamala kezokwelapha, ngilo abantu abalithathela ehloko ngombana uthola bonyana aliduri, liyathengeka begodu alifani nalokha kileli leqiniso ngombana lapho uthola bonyana imali yakhona ibiza khulu kodwana lo welwazi lamanga, akabizi khulu.

Umuntu ekufanele abhadale iindleko zokufulela ngabutjha ngurhulumende ngombana besizo lokuthoma bawenzile umberegwabo umberegwabo wokobana bahlangule umntwana. Urhulumende kufanele kube nguye orhelebha abantu bakwaKabini ukufulela ngabutjha indlu yabo.

Iye, bakhona abantu engibaziko ekhebagula khulu, baguliswa ziinhlahla zesintu, kwaphela. Iinhlahla zesintu nazo ziyarhelebha begodu ziyapholisa.

Awa, angicabangi bonyana abantu namkha abezimu bangakufulathela lokha nawungasebenzisa iinkhandelambeleko zesikhuwa ngombana bayazi bonyana nawungakabi sezingeni elilungileko bonyana ungaba nomntwana, angeze bakuvimba bonyana ungabi naye kodwana isikhathi nasilungileko bonyana sowuyamfuna umntwana, bazokurhelebha bonyana ube naye, umthole ngesikhathi esifaneleko.

Unobangela wokuqakatheka kokutlhogomela abantu abalupheleko emakhaya wabo, kukobana abantu abalupheleko abasanaso isikhathi eside khulu sokobanyana bangaba khona emhlabeni. Isikhathi lesi esiseleko esikhona, umuntu omdala namkha umuntu olupheleko kufanele atlhogonyelwe asekhaya akwazi ukuhlala nomndeni wakhe abe nesikhathi esaneleko nawo.

Ubudisi obandise ukuqalana nemindeni etlhogomela abantu abalupheleko, kukobana abantu laba abalupheleko abasakwazi ngobunengi babo bonyana bangazisiza endlini encani. Kufanele ubaphiphe begodu kufanele ubaphathe njengabantwana abancani ngombana kuthiwa umuntu omdala nase alupheleko ukubuyela ebuntwaneni.

Imiphakathi, abantu abalupheleko abanakekelwa emakhaya ingabasiza ngobanyana inande iya iyokudlala nabo emakhaya. Begodu ibafundise imidlalo yoke le edlalwa bentwana, bakwazi bonyana amathambo wabo angaqini kangako. Begodu lokho kuvikela namalwele emzimbeni nabazibandakanya.

Abasebenzi abasebenza ngabantu abalupheleko ukuze benze umsebenzi wabo ngefanelo, kufanele bonyana bafundiswe bonyana bangabanakekela njani abantu abadala. Begodu lokho kungenza bonyana bakwazi ukunakekela abantu abadala ngefanelo.

Ibhayibheli lithi, hlonipha uyihlalo nonyoko, lokho kutjho bonyana ukuhlonipha abantu abadala ukuzivulela iimbusiso. Ingakho kubalulekile bonyana uhloniphe abantu abalupheleko.

Iye, abomakhambangendlwana bayafika ngekhethu.

Umraro weengebengu namkha weenlelesi ezeba iinkoloyi, ungararululwa ngokobanyana indawo nendawo namkha umphakathi nomphakathi kufuze ube neforuma. Iforama leyo ngiyo ezokuqala iingebengu. Izokuqalana nomraro obakhona ngeengebengu.

Unobangela wokobanyana amalunga wepalamende asiphetheko angayi eembhedlela zakarhulumende. Ukukobanyana bayazi bonyana eembhedlela zakarhulumende awutholi isizo khulukhulu. Ukufana neembhedlela ezizijameleko. Nabaya eembhedlela ezizijameleko bathola usizo elirhabako elisezingeni eliphezulu.

Isisombululo sokobanyana abatjhayeli bee-ambulensi bavikeleke bangabanjwa ziinlelesi lokha nababizwako. Kukobanyana kufanele bangakhambi bodwa lokha nabafowunelweko bonyana kufuneka isizo elirhabako endaweni ethize, kodwana bakhambe neveni yinye yamapholisa.

I-HIV ligciwane elingena emzimbeni womuntu, begodu i-HIV ligciwane elingapheliko kodwana uyakwazi bonyana uligogobalise ngokuphuza imitjhoga ngefanelo. I-HIV ungayithola lokha nawulele nomuntu namkha nawuye emsemeni nomuntu ngaphandle kobanyana usebenzise ijazi lomkhwenyana, kutholakale bonyana umuntu loyo unegciwane le-HIV.

I-AIDS uyithola lokha nawune-HIV ukungathathi imitjhoga yakho kuhle. Igciwana le-HIV ligcine sele liziphendule i-AIDS. Lelo lizinga lokugcina legciwane, libizwa nge-AIDS begodu liyabulala.

Umuntu i-HIV and Aids angayithola ngeendlela ezinengi, begodu indlela eyaziwa khulu bonyana umuntu angathola i-HIV and AIDS khona. Kulokha nawuya emsemeni nomuntu onobulwele lobu be-HIV namkha onegciwane le-HIV, uye naye emsemeni ngaphandle kokusebenzisa ibhaji, ujazi likamkhwenyana, i-condom. Lapho uyakwazi bonyana uthole i-HIV and AIDS. I-HIV and AIDS uyithola lokha nakuhlangana iingazi zomuntu one-HIV nomuntu onganayo i-HIV, lapho uyakwazi bonyana uthole i-HIV and AIDS.